Ukuze emarikeni bafumane ibisi olaneleyo lokuthengisela abantu kuzofuneka mna njengomfama ndifuye imfuyo enjengenkomo neegusha, ukuze ndikwazi ukusenga ndithengisele emarikeni bazokwazi nabo ukuthengisela abantu.

Manintsi amacebo ogcina inyama ukuze ingaboli msinya. Enye yeendlela ungayihlalisa kwisibandisi sakho ukuze iqine ingakhawulezi ukubola. Ngenye indlela unoyigrumbela phantsi komhlaba ukuze ingafunyanwa bubushushu.

Amathuba endiwacingayo kukuba umntu azikhangelele umhlaba ezilalini anowufumana. Kulapho anoqala khona ukuzenzela ifama yakhe. Akhulise izityalo zakhe azithengisele abantu.

Mna xa ndicinga le nto ithethwe ngala mafama ilungile. Ngoba le nkampani xa iqale le projekthi yokhulisa le hemp yona inamathuba manintsi ukuba ishishini layo luzokhula lubonwe ngabantu abanintsi, la mafama aphelelwe sisonka. Ngoba njeba esenza le ukukhulisa kwale ntsango sisonka sawo lawa. Ngoku le nkampani izoxutha isonka sawo esandleni. Ngoku mna ndicinga ilungile le nto bayenzileyo ngoba bazama ukugcina isonka sabo.

Ukulima elalini zam kuncede kakhulu and kuluncede kakhulu nelali le jikelele. Ngoba abantu bayakwazi ngoku ukuthenga kufuphi iziqhamo. Namafama bayakwazi ukuthengisela iinkampani ngoku, amashishini amakhulu, iziqhamo bafumane imali. Ngoku oku kulima kuncede kakhulu, kunike nabantu imisebenzi ngoba kuqeshwa abantu for oku kulima kuvuleke amathuba omsebenzi.

Imicelimngeni yokufuya iihagu kukuba esi silwanyana siyadkisa. Ngoku umsebenzi mnintsi okokoko funeka kusetyenziwe ngoba asikholwa kuhlala kwindawo ecocekileyo.

Mna ndicinga ukuba umqwayito kusikwa inyama yenkomo, ithathwe, yomiswe elangeni, yome, aphume umqwayito.

Ukuba ngumfuyi weenyosi kuyingozi. Ngoba iinyosi ziyingozi zizodwa nje. Kodwa kuba zikhupha ubusi, ubusi luyafuneka ebantwini, ngoku ukuba ngumfuyi weenyosi ingakwenzela imali eninzi kwaye neemarike ezininzi ziyayithenga ubusi.

Ndithathe isigqibo sokuthenga imifuno endiyithengisayo ezilalini kumafama ngoba imifino yakhona ityebile kwaye mihle, ndiyayazi uba ndingayithenga izawuthengwa ngabantu apha emarikeni yam. Kwaye esinye isizathu esindenze ndakhetha uthenga ezilalini kukuba ndiyayazi soze ndifike imifino ingekho izosoloko ikhona.

Ukunkonkxa iimbotyi kunceda ukuba iimbotyi zakho zihlale ixesha elide zingakhawulezi umoshakala.

Njengomfama osaqalayo kubalulekile ukuba ucinge ngeendleko zamafutha wesithuthi osisebenzisayo. Ngoba ixabiso lamafutha aphezulu kwaye xa ungumntu osaqalayo akufunekanga imoto yakho uyisebenzise njee, funeka uyisebenzise apha emsebenzini qha kuphela ukuze uzokwazi ungathengi oko amafutha.

Akufunekanga xa ungumlimi osakhasayo imoto yakho uyisebenzise nanjani na. Ngokuba ixabiso lamafutha wesithuthi anegalelo elikhulu kwimali oyenzayo kwifama yakho ngoba ixabiso lamafutha liphezulu. Ngoko ke akufunekanga usebenzise isithuthi sakho nje nanjani na ngoba kuzofuneka usoloko uthenga. Loo nto iza kwenza ungenzi mali ungayiboni imali oyenzayo.

Ndicinga inoba boyika uba le hemp izaba nokumosha intsangu yabo. Yiyo loo nto bengavumi ukuba i-hemp ikhuliselwe ecaleni kwentsango.

Ndingaqinisekisa ukuba wonke umfama ophethwe ngokufanayo akekho ophezulu kunomnye. Kwaye apha emsebenzini iingxaki zasendlini sizishiya endlini, apha emsebenzini sibe semoyeni mnye sibe ngumndeni sonwabeni kuzosebenziseka kamandi ke ngoku.

Ndithathe isigqibo sowufaka isivuno sam kwi-inshorensi ngoba ngamanye amaxesha kukhe kwenzeke iingozi kumoshakale. Mhlawumbe kungene imoto ngempazamo inyathele isivuno sam. Ndizawukwazi ke ngoku uxelela i-inshorensi yam izokwazi uphinda indinike esinye isivuno ndiphinde ndilime.

Kubalulekile ukuba ezolimo nofuya kwilizwe laseMzantsi Afrika zifumane inkxaso. Ngoba angeke sikwazi uphila ngaphandle kwemfuyo nezivuno.

Kufuneka ube ngumntu ongonqeniyo uvuka ekuseni. Kufuneka uphinde ube ngumntu ongonqeniyo usebenza ngoba kuyasetyenzwa efama.

Ngokuva kwam mna ndicinga kwenziwa ngendlela elungileyo. Ngoba kuthathwa abantwana baloo mzali ebehlala kuloo mhlaba babanike imali ngokulinganayo. Ngoku mna ndiyibona iyindlela elungileyo.

Izityalo zam ndizawuzikhusela ngoba ndizigalele omnye umgubo. Mgubo lowo unceda ukuba ezi zinambuzane zingakwazi uhlala kwizityalo.

Kubaluleke kakhulu ukucoceka kwesithuthi esithutha isivuno. Ngoba ukuba simdaka sizawumosha isivuno, sikhawuleze ukubola okanye singakhuli kakuhle. Ngoku kubalulekile ukuba sicoceke.